Hawu, ilula le nto angithi isikole nesikole mesazi ukuthi sinemdlalo, sinemdlalo ethile, kungaba ibhola, kungaba nanoma yini imidlalo eziyisithathayo leyo. So-ke iy'kole lezi kumele zenzele isiqinisekiso ukuthi bonke abafundi baleso sikole bayakhona ukubandakanyeka, yabo? And manje-ke ku-right kakhulu sinaney'nkundla lezi zokuxhumana. Isikole nje kumele sibe nazo, mesingathi amapheyiji ey'nkundleni ey'njengo-Facebook nje esikakhulukazi kuthi kube khona la khona iy'kole zonke y'khone ukuxhuma nakhona, information nolwazi likhone ukgcwala isabalale kwazeki ukuthi kwenzakalani, angithi?

Hhayi, kanti-ke ngumuntu wesiLungu isikakhulukazi, kodwa uma kushawa ingoma, hhayi, hhayi. ngike, ngeke ngayishaya ingoma ney'nsizwa, ngayishayi ingoma ney'nsizwa, ngayishayi ingoma neyinsizwa, ayi, ayichazeki leya nto, ayichazeki leya nto. Uma ubona iy'ntombi lapha y'khala eceleni kwakho, hhayi injabulo engaphakathi engachazeki ingempela.

Okay, kahle kahle uma ngingabala izinto engiy'thandayo ziningi kakhulu, kodwa ngizozama nje okuy'qoqa nje kahle kahle. Mina-ke ngithanda ukuhamba, ukuhamba ngiy'bonele nje indawo entsha, uma ngibonela indawo entsha, koda ngingahambi ngedwa ngathi ngingahamba nomuntu wesimame. Hhawu, iyona ndawo, iyon anto engijabulesa kakhulu, isikakhulukazi uma uma sothatha nje uhambo lethu sihambe ngasebhishi nje kanje olwandle eceleni kwamanzi, sihambe sishutha sihambe sithathe iy'thombe. Angithi ngaleyo ndlela leyo sokhona ukuba niney'khumbuzo ey'ngapheli nanoma sengihleli ngedwa, ngiyakhona ukuthi ngibuyele kulezay'thombe, ngibuyele kuleya mkhiqizo leyana. Hhawu inhliziyo ijabula okokoko.

Hawu, kanti kulula, and ngiyacabanga ukuthi le nto le kudala yayenziwa but, kodwa-ke ayikaze icatshangisiswe kahle. Abazali, abazali ibona nje abangakhiqiza kahle ukuthi, hawu, iy'nhlelo zemidlalo zikhona ukuba noxhaso oluqondile. Kungathiwa umfundi ngamunye kumele kube nenani elithile alikhokhayo. Kungaba ingenyanga, kungaba kanye sekuyoba kubona-ke ikomiti lesikole ukuthi likhetha ukuthi leyo mali leyo ikhokhwe kanjani ukuze ikhone ukumelana ney'dingo ey'dingakalayo.

Yebo, mhlampe kuyaba khona ukuxhumana nanoma ngabe-ke izinto sey'shintshe kakhulu kulesikhathi esesikusona njengamanje. Kodwa-ke khona ukuxhumana khona kukhona. Nakhona kuyangijabulisa mina kakhulu ngoba kwenza ukuthi nathi sikhone ukuy'kala as abantu ukuthi hawu, sesihambe kangaka, kungaka manje esesikhona ukukwenza, yabo? Kusengasibona intuthuko nempumelelo esesinayo as abantu.